A ni ta va hakerisa vahlayi ku ni ta kota ku fambisa phephahungu ra mina kahle ku ni ta kuma mali, yo fambisa bindzu ra phepha leri.

DSTV yi endla ku u ta kota ku vona TV ya wena kahle, na ku fikelela switichi swo tala swa TV ka yona.

Router leyi tirhisaka betiri yi kahle, hikuva yi kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana loko u charge-e battery, ku hundza leyi tirhisaka gezi. Hikuva loko gezi ri nga ri kona, a wu swi koti ku yi tirhisa kwalaho ka ku va ku nga ri na gezi.

Ni nga lava ku hlaya hi Makhadzi loyi a nga muyimbi wa hina hikuva hi huma ndhawu yin'we ekaya. Ku ni lava ku tiva ku swilo swa vutomi swi n'wi fambela njhani. Nakona na swi tsakela ku n'wi seketela, ni tsaka ku vona ku humelela ka yena.

A mi nge swi koti ku tirhisa Wi-Fi leyi, hi ku yi ta hela n'hweti yi nga se hela loko no mi tirhisisa yona. A yi swi koti ku tirhisiwa hi vanhu vo tala, naswona yi nge swi koti ku heta n'hweti loko no mi tirhisisa yona.

Ka vanhu lava hangalasaka mahungu ni nga va byela ku, a va hangalasa mahungumanene. Ka vanhu lava dyaka mahungu, ni nga va byela ku a hi hi hinkwawo mahungu lawa ya hangalasiwaka ya suka ma ri ntiyiso, swin'wana va yi byela mavun'wa.

EAfrika-Dzonga a ka ha ri na vumundzuku bya mahungu lama kandziyisiweke. Wun'wana na wun'wana u lava ku hlaya mahungu efonini ya yena kumbe a ma vona ntsena ka ti-TV. Vu vumundzuku a bya ha ri kona, bya mahungu lama kandziyisiweke.

Phephahungu ri tlanga ndzima leyikulu eka dyondzo. Ri hi komba tidyondzo leti hi fanelaka ku teka tona or vunkoka bya tidyondzo to hambanahambana hikokwalaho ka mahungu lawa va ma tsalaka hi tidyondzo ta kona kumbe, vanhu lava nga ti dyondzela.

Ku vuyiseriwa ka buruku ku ta ariwa hi mhaka yo se ku hundza tin'hweti tinharhu buruku ri xaviwile. Hi ku va pfumela ku u tlherisa ku nga se hundza tin'hweti tinharhu.

Ku tirhisa thekinoloji swi cinca misava hi ndlela ya kahle, yi olovisa swilo.

Leswi a swi ta ni endla ni nga titwi kahle. No n'wi khomisa ni nga n'wi khomisa munhu wa kona.

Maphephahungu lama kandziyisiweke, a swi olovi ku kumeka ka tindhawu to tala. Swi teka nkarhi ku vanhu va fambela madoroba, lawa va nga ta kuma kona maphephahungu lama kandziyisiweke. Loko ku ri digital-i yona mahungu va ma kuma siku na siku. Hiswona swo biha swa maphephahungu lawa. Mara wona a kandziyisiwa hi vanhu lava tshembekaka, lava nga na vutihlamuleri bya leswi swi va swi tsalaka va sungula va swi tiyisisa.

I swa nkoka ku va na router leyi tirhisaka betiri, loko ku va na ku yimisiwa ka gezi. Ku swi nga ku tsandzisi ni ku endla ntirho wa wena yi xichudeni. Hi ku loko gezi ri famba, router leyi tirhisaka gezi na yona ya tima hikokwalaho ka ku nga vi na gezi.

Ku va munhu a langha Wi-Fi kumbe network ya Wi-Fi, swi ya hi laha a tshamaka kona ku hi yihi netiweke leyi khomaka kahle. Hi swona Wi-Fi yi nga va kona ya network leyi hakelo ra kona ri nga hansi, mara u swi kuma ku laha u tshamaka kona a yi khomi kahle, yi tshama yi karhi yi ku hluphahlupha. Se swa swi antswa ku, u sungula u va na ku vutisa ku hi yihi network leyi khomaka laha u tshamaka kona hikuva tin'wani a ti khomi kahle.

Hello, a ni lava ku tiva hi Wi-Fi ya n'wina ku yi famba njhani? Hakelo ra kona, na ku ka muganga wa ka hina lowu ndzi tshamaka ka wona ya khoma kahle na? Kumbe a mi se sungula ku fikelela ka muganga wa ka hina?

Wi-Fi ya n'wina yi pfa yi tima yi nga tirhi, hi nga swi tivi ku hikokwalaho ka yini. Ku nga ri load shedding, ku ri ku ta yi hakeriwile. Ende yi tima hi nkarhi lowu yi lavekaka ngopfu, ku yi ta kota ku vulavula na munghana ku n'wi komba ku vutomi bya ha ri kona a handle ko lahlekeriwa.

E mfumo wu fanele wu nyika Wi-Fi ya mahala ya mani na mani, ku olovisa vutomi bya vanhu. Hi ku Wi-Fi yi tirha ka siku rin'wana na rin'wana. Ku langutisa ta maxele, ku pfuna vana ku endla ti-homework, ku lava mintirho ka ti-internet, na swin'wana.

Mhaka yo tirhisa khompyuta u karhi u dyondza hala tlhelo ku nghena swinavetiso swa onha dyondzo ya munhu hi ku u hetisela u langutisa swinavetiso ku tlula ku dyondza loko va navetisa swilo leswi u swi rhandzaka swi teka miehleketo ya wena.

Tiqingho ta khale a to tirha ku fona no tsala meseji ntsena ta masiku lama or ta sweswi ti tirha swilo swo tala u wa fona u tsala meseji u tirhisa social media u rhumela ti-email wa scan-a ti-document u nghena ka ti-app to tala u fikelela swilo swo tala hi tinqingho ta sweswi.

A swi ta pfuna swinene na le ka vana lava va nga ha tiveki marimi ya vamanana hikwalaho ka ku dyondza Xilungu exikolweni leswi a swi ta pfuna swi tlhela swi pfuna na vanhu lavakulukumba ku va kota ku tirhisa kahle tiqingho leti hi ku va kota ririmi ra manana ku tlula ririmi ra Xilungu.

Wi-Fi leyi ni yi tirhisaka vito ra yona i Vuma yi khoma kahle ende ya tshembeka a yi durhi yi koneketisa vanhu vo fika ten kumbe khume hi nkarhi wun'we so leyi Wi-Fi ha swi kota ku yi tirhisa hinkwenu tanihi family or tanihi muti hi nkarhi wun'we na hakelo ra kona ri le hansi ka loko loko hi xavela wun'wana na wun'wana data swi swi va swi hi durhela mara ka leyi Wi-Fi ku yi tirhisa tanihi muti hinkwawo a swi hi durheli.

Ndzi ta fanela ku xava data kumbe ni lomba airtime kumbe data ka netiweke leyi ni yi tirhisaka hi ku a nge swi koti ku hanya ni ri hava data.

Mikarhi yo tala print ya tshembeka ku va pulatifomo yo hangalasa mahungu manene ku ri ku ta ku digital un'wana na un'wana u hangalasa leswi a twaka hambi swi nga ri ntiyiso.

Mhaka yo xavisa hi ku tirhisa Facebook na TikTok ya pfuna hi ku u xavisa u ri karhi u ri kaya ra wena u kota ku fikelela vanhu vo tala lava tshamaka ka tindhawu to hambanahambana hikwalaho ka ku tirhisa TikTok na Facebook ku xavisa.

Mbuyelo wo tirhisa WhatAapp i ku swi endla ku qhumana swi olova hi ku a ha ha xavi na ti-airtime loko wo ze hi va na data wa swi kota ku tirhisa WhatsApp hi ku tsala kumbe ku fona kumbe ku senda meseji lowu va nge i voice note naswona swi endla ku qhumana swi olova ngopfu hi ku meseji wu fika sweswi va tlhela va wu hlamula sweswi a swi fani no tirhisa call yinene leswi swi olove ngopfu hikuva wa swi kota ku vulavula na munhu wo karhi u n'wi langutisile.

I swa nkoka ku tiva siku leri data ra wena ri nga ta ri hela hi kona ku u ta tlhela u xava futhi ku vanhu loko va u lava a moyeni va ku kuma hi ku loko data yi nga ri kona swi nga endla ku va na vanhu lava va ku lavaka ka ka ti-WhatsApp kumbe ti-WhatsApp call va nga ku kumi hikwalaho ko pfumala data.

Data ya phone i ku pfumelela ku nghena ka inthanete hi ku tirhisa app leyi vitaniwaka Google kumbe app leyi pfumelaka ku u swi kota ku secha kumbe ku lava swilo eka inthanete.

Eya mahungu lama kandziyisiweke ma nga phikizana na mahungu lama nga ka inthanete, mahungu lama kandziyisiweke ngopfungopfu va rhandziwa hi vanhu lavakulukumba, mahungu lama ma nga ka inthanete yona a rhandziwa hi vantshwa leswimbirhi swa swi kota ku phikizana ku ya hi ku mahungu lama kandziyisiweke a swi olovanga ku ma fikeleleka ngopfungopfu a a makayeni, mahungu lama nga ka inthanete wona ma fikeleleka nkarhi wun'wani na wun'wani.

Eya ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data yo tala ku hindza ku bela riqingho hi rito riqingho ra vhidiyo ri fanela ri va ri kha ri vonisa na swinepe swinepe leswiya hi swo swi dyaka data.

Wa swi kota ku hlamula swihloko kumbe ku joyina mbhurisano wa mahungu lama nga ka internet u kota u tlhela u kota futhi no vona leswi van'wani va nga swi hlamula va nga swi hlamula hi ndlela yo olova.

Rungula leri hoxekeke kumbe mahungu ya mavun'wa a wu fanelanga ku ma tekela enhlokweni a handle ka loko ma khari ma vulavula hi wena, hi laha u nga ta swi kota ku ma tekela enhlokweni u tlhela u khomisa na mutsari wa mavunwa.

A ni nge vuli ku tipulatifomo ta la kaya ti chipini ku tlula ta matiko man'wana hi ku a ni se tshama ni tirhisa ti-platform ta matiko man'wana kumbe ni twa ku swi famba njhani, ni ngo hleketelela ku ka matiko man'wana ku fana na matiko lamakulukumba hi swa timali wona swa vona swi chipini ku tlula swa hina.

Ndlela yo ka yi nga onhiki ntumbuluko i ku tirhisa ti-internet ku tlula ku kandziyisa maphepha hi ku ka internet a ku hava maphepha lama tirhisaka lama nga ta onha ntumbuluko.

maphephahungu ma nga lulamisa ku durha ka wona loko ma tirhela vaaki, leswi swi nga koteka loko ku karhi ku tirha vanhu va ndhawu yaleyo ka maphephahungu lama, lava va nga ta swi twisisa na ku swi vona ku maphepha lama i ma nkoka ku tlula ku endla mali lexi nga kona i ku fambisa mahungu ka vaaki hi mali ya le hansi.

ku cinca swi tiviso swa wena swa email ku loko ku nghena meseji wa nkoka ka email ya wena u kuma meseji yo komba ku u na email laha u nga ta hatla u vona u tlhela u hatla u nghena ka email ya wena u wu hlamula.

Eya wa swi kota ku tirhisa VPN leyi nga na vukorhokeri bya ku kuluka leswi swi endlaku u va u sirhelelekini loko u karhi u tirhisa internet ya wena.

Phephahungu maphephahungu a ma fanelanga ku ya mahlweni ma kandziyisa hi ku i xiphemu lexitsongo xa vaaki lava va ma lavaka ku endla leswaku bindzu ri va na profit kumbe ri nga endli loss, swa antswa maphephahungu ma nga ha print maphepha, lava va nga ta ma printer swi nga ndleka ku ma nga xaviwi leswi swi endlaka ku va lahlekeriwa hi mali maphephahungu a va tirhisi ti-internet ku kandziyisa mahungu ma vona.